Ndzindzakhombo ku nga xaxametiwa munhu un'wana na un'wana loyi a hanyaka laha emisaveni. Leswaku loko wo tshuka a humeleriwe hi nghozi a kumeka a hundza emisaveni, swi na nkoka leswaku u ta kota ku lahliwa kahle naswona swi nga tikiseli va va ndyangu ku va va hakela timali to tala.

Tindlela tin'wani leti kumekaka eka swikweleti swa swichudeni, hi leswi swi vitaniwaka NSFAS, leswi swi lombaka vana va xikolo amali leswaku va yisa tidyondzo ta vona emahlweni. Leti NSFAS loko va hetile ku dyondza, yi ta va pfuna ku va heta tidyondzo ta vona loko va hetile va kuma ntirho, ntirho eka ntirho wa vona NSFAS hi laha yi nga ta kota ku ti hakela yona vinyi eka mali leyi nga pfuna swichudeni, leswaku ti yisa tidyondzo ta vona emahlweni.

Makhombo hileswaku u ta lahlekeriwa hi timali naswona, u ta tikeriwa hi swa vutomi loko swi ta eka timali. Leswi nga ta endla leswaku u xaniseka evuton'wini u nga koti ku endla leswi u lavaka swona hi nkarhi wa wena.

Ti olovisa leswaku vanhu va kota ku rhumela timali eka tindhawu to hambanahambana hi nkarhi hi nkarhi wuntsongo swinene. Naswona swi endla leswaku amali yi fika ekule, laha munhu a nga kule na munhu loyi a lavaka mali eka yena. Swi pfuneta leswaku ku olovisa swilo swa timali ku va hi pfunapfuna eka maxaka.

Hi leswaku loko u nghenelela e ndzindzakhombo kumbe u tihlanganisa na va ndzindzakhombo u fanele u tiva swiphiqo na vunene bya swona, u nga se kha nghena kumbe u ti nyiketela eka swona. Leswaku u ta tiva leswaku loko swilo swi bihile u endlisa ku yini, naswona u papalata njhani xiyimo. Lexi u nga ta endla ku papalata i ku xiyaxiya vunene na vubihi bya ndzindzakhombo loko u nga tivi nkarhi wo rindza.

Ndzi nga endla leswaku vanhu va pfuneka hi ndlela ya vusweti, leswi nga ta endla leswaku vanhu va nga koti ku pfumala swakudya emakaya ya vona. Naswona va kota ku endla leswi va lavaka swona hi minkarhi ya vona. Swi nga kota swi tlhela swi pfuneta ku hunguta vusweti eka vanhu lava va pfumalaka. Hi leswaku ntswalo wa kona, wu ta va wu ri le hansi swinene va ta kota ku hakela hi katsongokatsongo.

Hi leswaku swi pfuneta leswaku tibangi na tona ti kota ku kuma ntshikelelo wa tona eka tiakhawunti ta ta vuhlayisi bya mali, ni ka vanhu lava va nga va nga tihlanganisa na bangi yo karhi.

Ku famba mpfhuka wo leha ku ya teka mali ya mpfuneto, swi endla leswaku u tirhisa yin'wanyani mali ya wena leswaku u kota ku ya teka mali mali ebangi. Kambe loko mali ndzi yi kuma eka selulafoni, swi ndzi seyivhela mali na nkarhi wa mina wo famba ndzi ya ebangi ku ya teka mali.

Ndzi nga vutisa mutsundzuxi leswaku mali leyi va nga ta teka yona n'hweti yin'wana na yin'wanyana, i mali muni? Naswona ndzi ta kota ku pfuniwa hi xifunengeto xa ndzindzakhombo loko ku humelela yini hi movha wa mina?

Mali ya UIF yi pfuneta vanhu lava nga helela hi mintirho ku va va kota ku ti hlayisa loko va heleriwile hi mintirho va kota ku ti hlayisa va hlayisa na mindyangu ya vona. Leswaku vutomi byi ya mahlweni naswona swi endla leswaku va nga rivali leswaku va heleriwile hi mintirho hileswaku mali ya vona, yi ta va ya ha nghena leyi a yi ri kona yi yi tshamele vona.

Ndlela ya kahle yo endla xikombelo xa xikweleti ebangi i ku ta i ku ta na rhesiti ya ku komba leswaku wena wa tirha, naswona leyi kombaka leswaku u kuma mali muni u hola mali mali muni n'hweti yin'wana na yin'wana. Leswi swi nga ta endla leswaku va kota ku vona leswaku u ta swi kota ku hakela xikweleti xa vona xana ke.

Yi pfuneta leswaku, vatswari va kota ku hlayisa vana va yona va vona naswona va xava swin'wana na swin'wana leswi va kotaka ku xava leswi va kotaka ku endla swona. Leswi nga ta endla leswaku va ti hlayisa va hlayisa na mindyangu ya vona.

Ina swi nga koteka leswaku ndzindzakhombo wa vutsoniwa wu fambisana na swilaveko swa yena swo karhi. Hi leswaku, swi ya hileswaku vutsoniwa bya yena byi le ka yini na naswona i xoteriwa ku endla yini, hi laha a nga ta lava ku pfuniwa eka swona. Eka i swi i swin'wana swa swilaveko leswi a nga ta lava ku pfuniwa eka swona, ku ya hi vutsoniwa lebyi a nga na byona.

Yi endla leswaku va lahlekeriwa hi tirhandi, kumbe mali leyi va va ka va yi endla eka mabindzu ya vona. Hi ku va va tirhisa timali ta matikomambe. Swi endla leswaku mali ya vona minkarhi yin'wani yi tlakuka, kumbe yi ehla.

Loko ndzi kuma leswaku swilo swo fana na sweswo swi le ku endleni, ndzi nga ya ebangi ya akhawunti leyi ndzi tirhisaka yona leyi ndzi vonaka onge ku na munhu loyi a nghenaka eka app ya mina. Leswaku ndzi ta kota ku pfuniwa leswaku va nga endlisa ku yini ku n'wi alela leswaku a nga ha ngheni eka akhawunti ya mina, naswona ku va tiyisisa leswaku akhawunti ya mina yi tirhisiwa hi un'wana na munhu handle ka mina.

Ndzi nga langutisana na leswaku, n'hweti yin'wana na yin'wana kumbe hi lembe va ta va va karhi va teka mali yo ringana ku fikela kwihi? Naswona ndzi nga kambisisa leswaku swi na mbuyelo wo fikela kwini ku va mina ndzi endla a mpfumelelano wa xifunengeto xa xilahlo na vona? Naswona hi byihi vubihi na vunene bya kona?

Swipfuno. Swipfuno leswi swi nga swipfuno leswo biha swa ku vekisa mali eka tindhawu ta mabindzu, hileswaku swi endla leswaku loko van'wamabindzu va vona leswaku mabindzu ya vona a ya ha fambi kahle va ta tirhisa mali ya wena leyi u nga yi veka u nga yi veka eka mabindzu ya vona ku lulamisa ra vona bindzu, leswaku ri ya emahlweni. Naswona swi nga endla leswaku mali ya wena yi ehla kumbe yi nga kuleriwi hileswaku bindzu ra vona a ri fambi a ri fambi kahle.

Hi ku vona ka mina ndzi vona onge ndlela leyi a hi ya kahle swinene hileswaku swi endla leswaku vanhu va talela eswikweletini swinene loko van'wamabindzu vona va va kula eka bindzu ra vona leswi va xanisaka leswaku va nga ha koti ku nakekela mindyangu ya vona na vana va vona hileswaku va na swikweleti swo tala.

Loko ndzo va na mali leyi ndzi faneleke ku yi hlayisa ndzi nga anakanya ku hlawula a bangi ya Capitec hileswaku yi tirha kahle swinene ku hlayisa timali naswona yi na ntswalo wa le henhla swinene.

Swi na swi na nkoka swinene leswaku u tiva ntsengo lowu bangi yi ku yi ku hakerisaka wona n'hweti yin'wana na yin'wana leswi nga ta ku pfuna leswaku u swi tiva ku ri n'hweti yin'wana na yin'wana u veka mali yo fikela ku fikela mali muni leswaku yi ta kota ku hlayiseka na na leyi bangi yi nga ta kota ku teka yona eka akhawunti ya wena.

Mali ya lembe na lembe a yi tlheriseriwi loko u pfala khadi ra wena ra xikweleti hikuva u endlile xikweleti xo karhi lexi u faneleke u xi hakela va ta tirhisa tinambara ta wena leti u nga ti endla loko wa ha pfula akhawunti yo yo karhi leyi va nga ta ku kuma hi yona na ndlela leyi va nga ta vulavurisana na wena leswaku u ta hakerisa ku yini mali ya wena loko u pfula akhawunti.

Loko munhu a tshama entsungeni wa malwandle hikokwalaho ka ntirho a lava ku rhumela mali ekaya ku fanerile ku pfula akhawunti kumbe bangi ya ku fana na Standard Bank leyi nga ta kota ku pfuna leswaku a kota ku ku rhumela mali ekaya naswona u fanerile ku va na selulafoni leyi nga ta n'wi pfuna ku endla ku rhumela mali ku ku karhi na karhi kun'wana na kun'wana lava a laha a lavaka ku rhumela kona mali.

Muganga wu nga loko wo hlayisa mali ku ya hi nhlengeletano wa wona hinkwawo ti-project-e leti va nga ti pfulaka i ti-project-e ta ku hlayisa swisiwana i ti-project-e ta ya ku lunghisa mapatu i ti-project-e ta ku endla leswaku emugangeni ku va na mati naswona ku nga vi na vanhu lava pfumalaka swakudya kumbe va va na vusweti hikwalaho ka ku pfumala mali.

Ku hambana exikarhi ka khadi ra debit na khadi ra xikweleti hileswaku khadi ra debit a bangi yona yi ti tekela mali yo karhi leyi wena u kolotaka yona ku ya hi bangi yeleyo kambe khadi ra xikweleti hi i mali leyi wena u nga ta yi hakela leyi u kolotaka yona u nga ha va u kolota switolo swa timpahla kumbe swa swakudya kambe ka khadi ra debit hi laha u kolotaka a bengi leyi nga ya wena n'wini.

Mhaka ya ku xava airtime hi ku tirhisa epe yale bangi yi olovisa swilo hi ndlela leyi, hileswaku yi olovisa leswaku munhu a nga suki hi milenge ya yena a famba a ya ebangi a ya xava a airtime leswi nga ta mu tekela nkarhi wo leha naswona a nga ta swi nga ta endla a karhala kambe loko u xava hi epe a wu koti ku karhala naswona u khipa mali leyi faneleke ku khipa yona ku xava airtime ya wena.

Tanihi mutirhikulobye ndzi nga n'wu pfulela akhawunti leyi a nga ta tirhisa yona naswona leyi ndzi yi nga ta kota ku n'wu pfalela mali ya yena yo karhi n'hweti na n'hweti leyi nga ta n'wi pfuna hi rin'wana ra masiku.

Leswi u faneleke u swi kambisisa loko u hlawula akhawunti yo hlayisa mali hi ntswalo lowukulu u fanekele u langutisa leswaku n'hweti yin'wana na yin'wanyana akhawunti leyi u nga hlawula yona yi ta teka mali ya ku fikela ntsengo wa ku fika kwini naswona loko lembe ri hela yi ta va yi ku jerile mali ya ku fikela kwini naswona yi ta ve yi ku nyikile ntswalo wa ku fikela kwini eka mali ya wena leyi u yi hlayisaka.

Hakunene mali i xitlhangu xa vutomi nkoka wa ku pfula akhawunti ya bangi ya mina hi ku tirhisa a xitlhangi xa vutomi hileswaku mali hi yona yi pfunetaka ku endla swilo hinkwaswo laha misaveni handle ka mali a hi koti ku endla nchumu kambe loko hi na mali hi kota ku xava swakudya na ku endla swin'wana na swin'wana leswi hi swi lavaka hi nkarhi wa hina.

lexi munhu a nga xi endlaka eka dyondzo ya foni hileswaku u fanerile ku kombela xikweleti xo lexi nga ta n'wi pfuna leswaku a yisa tidyondzo ta yena emahlweni naswona Fundi yi tirha hi ndlela leyi loko yi ku dyondzisile loko u hetile u kuma ntirho yi ta hetelela yi ku yi lava mali ya yona loko wena u hetile ku dyondza yi ta teka mali ya yona leyi nga ku dyondzisa hi yona loko wena wa ha tirha.

Ndzi vona yi nga ri mhaka ya kahle swinene hileswaku swi veka vutomi bya vona na vutomi bya vakokwana wa vona enghozini, naswona swi endla leswaku vakokwana wa vona va nga ha koti va nga ha kumi ntshikelelo kumbe mpfuneko wa mali ya vona ya peceni loko va horile.

Swi ndzi endla leswaku ndzi tshama ndzi tsanile swinene hileswaku ndzi kuma leswaku mali ya mina yi tekiwile laha mina ndzi nga swi tiveki leswaku yi tekisiwa ku yini, naswona swi ni endla ndzi tshama ndzi chuhile leswaku swi nga mali ya mina a yi hlayisekanga.

Kokwana xivangelo xo xo va u fanerile u pfula a khadi leyi naswona u fanerile ku humesa mali yo karhi ku va u pfula khadi leyi, hileswaku khadi leri hi rona u nga ta tirhisa rona naswona u yile eka khampani yo karhi leswaku u lava ku kota ku pfuleriwa khadi ra wena naswona u lava ku hlayiseriwa mali ya wena eka rona, hileswaku u ta fanela ku hakela u hakela khadi leri n'hweti yin'wana na yin'wanyana hileswaku hi rona u nga ta va u nga ta va u ri karhi u tirhisa rona ku hlayisa mali ya wena ebangi.

Vuhlayiseki a byi kona e eka inthanete hileswaku eka inthanete ku tarile titsotsi kumbe swigevenga swinene leti le lava va tirhisaka inthanete ku teka ti kumbe ku yiva timali ta vanhu.

Ina ndzi vona swi fanerile swinene hileswaku ndzindzakhombo wa pfuna swinene loko va ndyangu va loveriwile hi murhandziwa wa vona leswaku va nga humesi mali yo tala swinene leswaku va kota ku ku ku ku lahla murhandziwa wa vona, hileswaku swi ta va tikela loko va ha karhi va ha twa mbilu ku vava naswona swa ha lava va khipa timali to karhi, kambe loko va ri na ndzindzakhombo khombo swi ta endla leswaku swilo swi va olovela swinene hileswaku swilo swa kona swi to tiendlekela ku ya hileswaku a va hakela ndzindzakhombo wa vona wa rifu.

Loko u pfala akhawunti u fanerile ku nghena eka app ya wena leswaku u kota ku pfala akhawunti kumbe u ya eka bangi nkulu leswi laha u nga ta tshama hansi u va hlamusela leswaku i yini xivangelo xa wena u lavaku ku pfala bangi, tibangi timbirhi leti ni katsaka tona i bangi ya Capitec na bangi ya Tymebank.

Airtime leyi loko ndzi yi xava yi hlwela ku hela kumbe yi teka nkarhi swinene ku hela i airtime ya Vodacom, naswona ndzi yi rhandza hileswaku yi endla leswaku u fonela murhandziwa wa wena un'wana na un'wanyana mi kota ku tihlanganisa hi riqingho nkarhi un'wana na un'wanyana.

Swa va tikela swinene hikuva ku teka mali hi khadi ra bangi hi swona swi nga olova swinene ku tlula ku teka mali hi tinambara, hileswaku swi nga endla u u tsala tinambara ta wrong kumbe u nyikiwa tinambara ta wrong kumbe mu muchini wu khipa tinambara ta wrong, leswi nga ta endla leswaku mali ya wena yi nga humi.

I nawu wa kahle swinene hileswaku wu sirhelela muchayeri un'wana na un'wanyana loyi a nga a chayelaka movha leswaku loko wo tshuka a humeleriwile hi nghozi, a kuma a kota ku kuma mali leyi vitaniwaka road accident fund, kambe loko a kala a nga na wona ndzindzakhombo wa movha swa endla a nga wu kumi naswona swi ta endla leswaku a kota ku lunghiseleriwa movha wa yena loko wu onhakile.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku mukhuva wa vona wu bihile swinene i mukhuva wo biha swinene naswona swi ta endla leswaku hi rin'wana ra masiku loko naswona va lava ku lombiwa mali nakambe, va nga ha koti ku pfuneka hileswaku va tekela siku ro hakela xikweleti ehansi swinene.

Hi leswaku loko ndzi lava xikombelo xo endla mali yo xava movha hileswaku ndzi fanele ndzi ya ebangi na xitetimende lexi hlamuselaka leswaku hakunene ndza tirha naswona ndzi hola mali ya ku fikela mali muni, leswaku va ta kota ku ndzi lomba mali leyi ndzi lavaka yona yo xava movha.

Hi leswaku loko ndzi hume peceni ndzi fanele ku tiyisisa leswaku mali ya mina hakunene a yi ri kona naswona a yi tshame eka ndhawu yo hlayiseka swinene, naswona ndzi fanerile ndzi byeriwa leswaku mali ya mina i mali yo fikela mali muni leyi loko ndzi lava ku tshika ntirho ndzi ta kota ku tiva leswaku yi ta ndzi hlayisa ku fikela kwini.

Ku tumbuluxiwa ka thekinoloji etibangi swi ve na nkucetelo wa kahle swinene hileswaku swi endle leswaku a timhaka to hoxa mali hi tinambara ti ve timhaka ta kahle naswona a ti ve timhaka to olova eka vanhu lava tshamaka ematikoxikaya, hikuva ematikoxikaya a ku hava tibangi leti a va ta tirhisa tona ku kuma mali.